Ekuqaleni imingcwabo emasikweni endabuko njengokubika komoya womufi, nokwenza imicimbi yokuhlonipha amadlozi, koda ukufika kwamaKoloni kwangenisa amasiko amaKristu, kwashintsha indlela yokungcwaba. Ukufudukela emadolobheni kwenza kube nzima ukulandela amasiko ngokuphelele ngenxa yesikhathi nesikhathi esingalinganiselwe, ukuvuleka kwezizwe nomhlaba sekulethe imikhuba emisha efana nokusebenzisa ubuchwepheshe emngcwabeni. Noma kunjalo, amaZulu amaningi asazama ukuhlanganisa amasiko endabuko nezimanjemanje ukuze aqhubeke nokuhlonipha usiko lawo.

Umdanso udlala indima ebalulekile izindaba zesiZulu nasekugcineni isiko elindluliselwa ngomlomo, awugcini nje ngokuba yinto yokuzijabulisa koda uyindlela nokuvusa izindaba, ukugcina umlando, nokuxhumana nemimoya yabaphansi. Emakhosi nasemibuthwaneni yezinsizwa umdanso uqinisa ubumbano lomphakathi, ufundisa inhlonipho, ubuntu nesiko ngale ndlela, ukudansa nokunyakaza kuba yindlela ephilayo yokundlulisa ulwazi, isintu. Nezimfundiso ezibalulekile ezindluliselwa esizukulwaneni esilandelayo okanye esizukulwaneni esizayo.

Abaholi bokusoka noma bokuthomba banendima ebalulekile ezimpilweni zabantu bakwaHlongwane esigodini sakwaBiyela bafundisa intsha, inhlonipho, isibindi, ukuziphatha kahle kanye nokubaluleka kwesiko. Laba baholi basiza ekwakheni ubuntu obuqotho nokuqinisekisa ukuthi amasiko eyagcinwa futhi ayahlonishwa, umphakathi uzuza ngokuthola isizukulwane esinobuholi, esihloniphayo futhi esinomqondo wokuzazi. Ngaleyo ndlela laba baholi baba yinsika eqinile eqinisa ubumbano, nokuthuthuka komphakathi.

Umdanso wesintu samaZulu njengendlamu noma ingoma uhlanganisa izinyathelo eziyisisekelo ezifana nokukhahlela phezulu, ukushaya phansi nokunyakaza komzimba okuhambisana nomsindo wesigubhu. Le midanso ayigcini nje ngokuba ngumsebenzi womuzimba kuphela kodwa iwukubonakaliswa kwamagugu, amasiko nobuqhawe besizwe samaZulu, isetshenziswa emcimbini ebalulekile njengemishado, imikhosi nokwamukela izihambi. Umdanso ufundisa ukuzethemba, ukuhlonipha, nokuziveza futhi uwusizo ekufundiseni izinsizwa nezintombi ngamasiko nobunye, imvunulo yesintu, iyigubhu nezingoma kusiza ekwenzeni lula uhlobo lomdanso lube neqhaza elikhulu ekugcineni ifa lamaZulu.

Njengomholi womphakathi ngingasebenzisa ifilisofi yo ubuntu ukuxazulula ukunqubuzana phakathi komakhelwane, ngokugqugquzela ukulalela ngobuqotho, ukuhlonipha ngenhlonipho nokufuna ukuvumelana. Ubuntu bugcizelela ubunye, intethelelo nokwakha ubudlelwano obuqinile, kubalulekile ukuthi omakhelwane baxolelane, babuyisane futhi baqhubeke nokwakha ubuhlobo obuhle emphakathini. Njengomholi kumele ngihambe phambili ngesibonelo ngokubonisa ukuzithoba, ukuhlonipha nokufuna ukuthula, ngale ndlela inxabano ingaguqulwa ibe yithuba lokubumbana nokuthula emphakathini.

Ifilosofi yobuntu iyimfundiso evela e-Afrika egcizelela ukubaluleka kobudlelwano phakathi kwabantu, isho ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu. Lokhu kusho ukuthi isithunzi nobukhona bomuntu kusukelwa ekusebenzelaneni nabanye ngomusa, inhlonipho, ukwabelana nokuxolelana ukuze iqondwe kalula izethameli zomhlaba jikelele kungasiza ukuqhathanisa ubuntu nemigomo efanayo, efana nobuntu bomhlaba, uthando lomakhelwane noma ukuzwelana. Ubuntu akuwona umcabango kuphela koda indlela yokuphila ehlosele ukwakha umphakathi onobumbano, ubulwengiswa nokuhloniphana nsukuzonke.

Emcimbini womemulo imibala nobuhlalu obusembatheni wesintu samaZulu kundlulisa imiyalezo ebalulekile mayelana nesimo somuntu, isikhundla sakhe emphakathini kanye nezifiso zakhe. Imibala enjengo luhlaza okwesibhakabhaka imele ukuthula nothando, okumhlophe kusho ukuhlanzeka, futhi obumnyama bubonisa amandla noma izivivinyo. Obomvu umele uthando noma ubungozi, oluhlaza okotshani uhlanganisa nokukhula nempilo, kanti obuphuzu bubonisa injabulo nokuchuma. Ubuhlalu buhlelwe ngobuciko obukhethekile obukhombisa ukuqala kwentombi encane ukungena esigabeni sokuba owesifazane ovuthiwe nokwamukelwa emiphakathini.